Isiko lokwaluko lisiko elibalulekileyo kakhulu kwaXhosa kwaye lifuna abantu abanengqiqo nabayaziyo into abayenzayo. Ngo-nineteen ninety-five ngoku kwakubhubhe amakhwenkwe esesuthwini, unobangela woku kunokuba kungenxa yokuba zange boluswe kakuhle, babengawaseli amanzi, babehlala endaweni emdaka, babengafumani ubushushu.

Into enokufika kuqala engqondweni yam xa umntwana wam esithi ufuna ufunda kwisikolo sabantwana abanenkcubeko efana neyakhe kukuba ingabe yintoni emenze ukuba athathe esi sigqibo, ingabe kukho into emehleleyo okanye ikhona into eye yamkhathaza. Nangona kunjalo ndingambuza ukuba uqinisekile na ngalento afuna ukuyenza. Ukuba kunjalo singabahamba sobabini siyokhangela kwizikolo ezinabantwana abafana naye, kwanalapho ndijonge ukuphepha kwaso esi sikolo ukuze ndingabi naxhala xa ndihleli endlini ukuba umntana wam ingabe uyafunda okanye uphatheke kakuhle na.

Igama ngumxholo obalulekileyo kakhulu kumphakathi kwaye linamandla ukuchaza ubuhlobo bomntu kunye nomphakathi wakhe kunye nokubonisa indawo yakhe kwimvelaphi yenkcubeko. Ukuthiya amagama abantwana kokwenu okanye umntwana kukuyindlela yokugcina umkhumbuzo wenkcubeko kunye nezithethe zabazali. Kumphakathi ophumelelayo, amagama akhethwa ngokukhethekileyo alungile ukubonisa izithethe kunye nezinto ezibalulekileyo kumphakathi.

Umzala wam omncinci ndingamfundisa ngale ndlela ukupheka ipapa. Ndingamxelela ukuba makathathe amanzi , amanzi abandayo awagalele eketileni ze awalayite ukuze abe shushu. Okwalomzuzu esamise amanzi aze nembiza ayipure awachithe amanzi kuyo aze nomilimili awugalele ikomityi ibe nye, achathaze ityuwa, ze athathe amanzi ehafu yekomityi awagalele phaya azamise. Ukubila kwamanzi anga aseketile awathathe awagalele embizeni, ze athathe imbiza alayite, ayibeke esitovini ze alayite isitovu, azamise into engaka ngemizuzu elishumi, emva koko akhuphe icephe agqume. Ayihlalise into engaka ngemizuzu elishumi elinesine, emva koko angakwazi uziphakela.

Imbophelelo yenqalathi kumkhwetha ibonisa umphosa wokufundisa ulwazi olutsha kuhlalutyo lokuhlala kwezakhi mzimba kunye nokuphatha ngokufanelekileyo izimo zomphakathi. Kulindeleke ukuba umkhwetha abe negalelo elikhulu kumphakathi kwaye athathe uxanduva kwezinye izinto ezifana nokukhuthaza isidima, ukuhlonipha kunye nokuthobela izilungiso zesikolo.